Motšhaena, lerotho, thepe .

Tamati o ka tsaya dilonyana o jwale dithapo tsa teng tsa tamati, fa o fetsa go jwala dithapo tsa tamati o nne o nosetsa. Fa di tlhoga ekete di a golanyana, o a di tsaya o di jwala mo mmung. Fa o ntse o di jwala mo mmung o ntse o nosetsa, fa di ntse di gola jalo, o tshela le mmutele. Fa di ntse di gola jalo, di ungwa, fa di ntse di ungwa, di setse di godile o a di tsaya, o a di kgetlha, tse dingwe tse fa o sa batle gore di butswe thatathata, o di kgetlha mo ntlong.

O epa diforonyana, fa o fetsa foo o tsenya peo ya teng foo. O dule o ntse o e nosetsa.

E thusa ka go tiisa marapo le go fokotsa bolwetsi jwa sukiri.

Ditlhare tsa teng di jewa ke dinonyane gape le gore di fisiwa ke letsatsi. Balemirui ba ka leka ka natla gore ba batle dilo tsa go sireletsa kgatlhanong le tsone dilo tseo.

Nako tse dingwe ba fitlhela metsi a mantsi.

Terebe, apole, perekisi, namune.

Terebe ke e rata thata ka gonne ba e dira for dry wine ebile e thusa le ka maatla. Panana yone e thusa ka go thiba moroto ebile e na le calcium-o.

Ke sepinatšhe, ke sone se se tlwaelegileng thata.

Dithoro tsa mmopo di dira setampa, dithoro tsa mabele di dira bopi jwa mabele le momela.

Wine farming ke lefelo le go jwalwang morara ka mefutafuta ya yone, morago ga foo go bidiwa batho gore ba tle go kotula.

Re tlhoka garawe, manyoro, foroko, haraka le dipeo.

Go na le diboko tsa mmu tse di jang rooibos le menopi. Godimo ga moo go na le dinonyane tse di jang matlhare a rooibos le tsona diboko tse.

Dithoro tsa mmopo di dira stampa le bopi jwa phaletšhe. Dithoro tsa mabele di dira bopi jwa mabele le momela. Gore di nne botlhokwa, batho ba tlhoka go ja gore ba kgone go nna le maatla.

O tshwanetse go nna le manyoro.

E oketsa madi, e thusa ka marapo, e thusa le ka bolwetsi jwa pelo.

Matlhare a rooibos a dirisiwa go marineita nama.

Ditsela tse dintšha tsa go dirisa merogo ka tsona jaaka go dirisa matute a merogo, go na le metšhini e mentšha ya sekgowa e o kgonang gore o tseye morogo wa gago o o tsenye ka fo teng o silege, o kgone go dira juice. O kgona go e tsenya ka fo teng ga setsidifatsi, e nne tsididi, o kgone go e nwa fela jalo.

Sepinatšh-e ke sone se se tlwaelegileng ebile batho ba bantsi ba se dirisa go dira di-salad.

Di kgona go berekisana ka gonne maungo a mangwe a dirisiwa go dira dijo tsa bana, ba di tsenye mo mabotlolong, tse dingwe di dirisiwa go dira di-juice, di be di rekisiwe kwa mabenkeleng.

Pharologano ka maemo a bosa jaaka go le tsididi, ditlhare tsa maungo di a swa, di boe ka selemo fa go bowa selemo di a gapegape, go tlhagelela maungo, re kgona go dirisa maungo ao.

Maungo a mangwe le a mangwe a na le melemo mo mmeleng ya rona le dikotla go tshwana le Calcium, Vitamin B, Vitamin C le di-protein jaaka dinamune, dipanana.

Maungo a rekisiwa ko dimmarakeng, a bo a rekisiwe le ko mafatsheng ka bophara.

Beetroot e thusa ka go oketsa madi mo mothong yo o senang madi a mantsi, carrot yona e thusa ka go tlhatswa matlho gore motho a kgone go bona .

E re fa maatla, dikotla mo maphelong a rona.

Ke joko, five roses, le herbal tea.

Balemirui ba tswelela pele go jwala rooibos ka gonne e na le dikotla mo mmeleng ya rona.

Ke ithutile gore peo ya rooibos e batla go dula mo metsing for diura di le twelve kgotsa twenty-four, fa o fetsa foo o e beye mo polekeng e e nang le letsatsi, le manyora a teng a se ka a nna metsi thata.

Ke ratile khabetšhe le ditapole ka gonne o ne a di apeile nako e e ntsinyana.

Rooibos e na le dikotla tsa yone go tshwana le diteye tse dingwe di na le dikotla tsa yone teye e e tlwaelegileng ke rooibos ka gonne e thusa le ka madi.